Zibaluleke kakhulu izingoma zomdabu nomculo esikweni lami ngoba lokhu kuvuselela noma kusikhumbuza ubuhle nobunzima okhokho bokhokho bethu abadlula kubo.

Kumele ngabe idlalwa amakhosikazi noma omama ukuthi banakekele amakhaya abo, bakhulise abantwana babo ngendlela, babafundise inhlonipho futhi babavikele emakhaya.

Ngiyakholelwa ukuthi kubalulekile esikweni lamaZulu lokuqeqeshwa abantu abadala nabeluleki ngoba njengoba sisho isiZulu sithi, indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngakho-ke uma ngabe kunezinto ohlangabezana nazo empilweni ongazazi, ungakwazi ukuthi ubuze abantu abadala.

Izizukulwane ezincane ziyawagcina amasiko akwaZulu, ubona ngendlela asabalalisa ngazo izindlela ezazisetshenziswa nakwaZulu ezinkundleni zokuxhumana, baphinde futhi ubabone sebeswenkile ngazo izindlela sokuswenka zakwaZulu.

Ukuhlala nomuntu ongashadile naye ngibona kuyinto embi, angiboni ukuthi kunenzuzo, ngibona nje kuyinto embi, kuyichilo kithi thina njengamaZulu, akufuneki nje uhlale nengane yabantu ongashadile nayo.

Kwagcina kutholakale ukuthi ngabe indawo yomhlaba izoyehliswa kanjani kulabo abasaphila, iphele le mpi yabo yokungazwani noma yokungabonisani ngesolinye.

NgesiZulu, engikukhumbula kusukela ebuntwaneni bami engisaqhubeka ngikudle namanje ujeqa nobhontshisi o-brown-i. Loko kudla lokhu ngangikuthanda kakhulu, namanje ngisakuthanda.

Ukuvela kwezingoma zomdabu nomculo esikweni lami. Lokhu kuvezwa noma kunethonya ngoba izehlakalo zomlando into eyayenzeka. Ezinye izingoma zikhuluma ngokwenzeka, lokhu kusitshengisa ukuthi sifunde nangomlando nanokuphathana.

Zokupheka zasemandulo zivame ukudluliselwa kwesinye isikhathi isizukulwane kuya kwesinye. Yebo, lokhu kuyinto enhle kakhulu futhi izindlela zokupheka zendabuko , yindlela enhle ongakwazi ukuthi udlulise ulwazi kwisizukulwane sesizukulwane sesizukulwane.

Yebo, kunenkumbulo enginokuyikhumbula eyobuciko bendabuko eyayakhiwa umkhulu wami. Umkhulu wami wayesakhela izinkezo esebenzise amasele ebesiwalima ekhaya. Lezi nkezo lezi sasisebenzisa ukwenza izinto eziningi. Kuhlezi kuyizinkumbuzo zomsebenzi onzima nokuzikhandla umkhulu wami ebekwenzeka.

Kunokudla okwesiZulu okuya ngokuya kungasavamile namuhla ngoba ukudla kwesiZulu wukudla abantu abakuthandayo, ngisho nentsha ebakuthandayo abakudlayo ngisho ezindaweni zokuzidlela ngaphandle.

Zasemadolobheni, banquma ukuthi bengaziqgoka nini izingubo zabo zesintu ngoba izingubo lezo zitshengisa ubuyena, noma zitshengisa ukuziqhenya, nokuqamba, nokuqhakambisa amagugu ethu.

Izitayela zemfashini zasemazweni aphesheya zinethonya endleleni umuntu agqoka ngayo ezweni lethu. Kukhona izitayela zemfashini abantu abazithandayo, ngakho-ke banokubukela kuzo.

nabo sebeyakwazi ukuthi basize ekuphiliseni abantu. Lokhu sekuyinto enokujwayeleka ngoba bayakwazi ukuthi bafundisane nanokuthi umndeni uphathwa kanjani.

Engingamupha sona umzala wami ngoba eshada ngempelasonto ukuthi aziphathe kahle emendweni. Uma ngabe kukhona izinkinga axoxisane kahle nomyeni wakhe, bahloniphane futhi benze yonke into ndawonye.

Kakhulu ukuthi izizukulwane ezizayo zifunde futhi zigqoke izingubo zomdabu ngoba lokhu kutshengisa isiko lethu, lokhu kutshengisa ukuziqhanya nokuzigqaja njengesizwe.

Kubaluleke kakhulu ukuthi sizwane uma ngabe singabantu. Kunzima kakhulu ukusebenzisana nomuntu ongayona umuntu owenza amasiko afana nawakho. Ngakho-ke kubalulekile lokuthi kwazane kwezilimi nokufunda izilimi khane kungeke kube nenselela yokungazwani.